Sispinatshi, isipinatshi ingxaki sona siyaphekeka, kulula usipheka. And uyakwazi nosifaka iitapile, itswele nekherothi, sometimes uyakwazi nofaka itswele lodwa, kungenjalo usipheke sisodwa. Yyakwazi nokwenziwa i-creamy spinach, ispinatshi esiyi-one. So sispinatshi yinto ethathandekayo kakhulu.

Esi sityalo kulula usityala, uyakwazi usityala ebusika, uyakwazi usityala e-summer, ukwazi nosityala kwi-autumn. Esi sityalo uyakwazi noba usithathe ii-roots zayo uhambe uyosityala kwenye indawo sityaleke msinyane, sisityalo esityaleka ngoku, esikhawulezayo ukutyaleka. And sinjalo nje sithi sigqibo ugqibosisika egadini siphinde sikhule nje ugqibosisika. Sisityalo nje esikhula msinyane.

Ha-a, abantu basedolophini abazithandi iinto ezidibene nezityalo, ingase bona ngabo bathenge straight from eshophu izityalo ezisuka ezilalini zithengwe ngabantu basezivenkileni. So ayinolunga loo nto leyo. Abantu basezidolophini abazithandi izityalo but kwabanye bayazithanda ukwenza iigadi ezincinci e-back kwizindlu zabo ngasemva. So izityalo ayonto inolunga kule, kule ezidolophini.

Izilwanyana azikwazi ukuphila, imfuyo especially ayikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Phofu zonke, yonke imfuyo ayikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi, nditsho nezityalo azikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi, nabantu kungenjalo nabo abakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. So olu guquguquko lamanzi lenzekayo apha emhlabeni yeyona nto yakhe yarongo because iyazibulala izityalo ibulala nemfuyo.

Ha-a, akufanelekanga because sonke sisebenza ngendlela efanayo efama. Yena akasebenzi nakakhulu uyainspektha qha, uyajongajonga nje ngamehlo, mna ndisebenza nzima uba mandenze imali. So akakwazi ukuba angandibhatali imali erayithi abe yena esenza imali enintsi. So indlela yoba kube mandi emsebenzini kusetyenzwe kakuhle yile yoba abhatale iimali zabantu kakuhle because naye wenza imali kakuhle.

Ukuxhela siye sixhele the day before because sifuna abantu bafike inyama i-fresh, and the following day siyayazi uba inyama mos izohamba because i-high in demand so izawuthengwa oko ngabantu, izothengwa oko. So if siyixhele the day before or kwangalaa mini iyi-one but ekuseni abantu bafike ise-fresh izoba rayithi ingafakwa nezitofu neentoni.

Isiso nesipinatshi ikwayiyo neapire, ii-peppers neetapile nekhaphetshu.

Iinkomo ziyasokolisa uzifuya but zifuna abantu abakwaziyo ufuya because zifuneke zitofiwe, funeke zityisiwe nakhona ungazityisi kakhulu xa ilitakane but funeka ikhule kakuhle izoba yinkomo erayithi. Ngamanye amaxesha iinkomo ziyabiwa nobiwa. Ebusuku , ebusuku bayafika izikrelemnqa zibe iinkomo, ziduke iinkomo. And ziyavusisa ekuseni for uba ziyokoluswa neentoni. So zifuna umntu okwaziyo uzilandelela iinkomo okanye abone, akwazi uba iinkomo ziphathwa kanjani. Ayifuni umntu ongenandlela yoziphatha okanye indlela yozinakekela.

Nozihlamba azidisinfekthe kungarayithi okanye athenge idiphu. Iinkomo , iinkomo ziyaditshwa kwaye neebhokhwe ziyaditshwa kanjalo neegusha. So zingaditshwa zonke kwindawo eyi-one.

Ukuphangela eziofisini kurayithi kwaye kuza neento ezinintsi nemali kodwa ke nezilimo ziyaza nemali because kuza isaplaya, kuza kuba yisaplaya yeendawo ezinintsi. Usaplaya kooShoprite, usaplaya kooBoxer, uba , uba yinto enkulu xa ukwi-agriculture. Kanti ke naxa ukwiofisi, asiyigxili iofisi irayithi nayo, iyayenze imali but sometimes yenza imali engabambekiyo, imali eyi-one, whereas kwi-agriculture wenza imali enintsi.

Ewe, ndiyayithanda because uyipheka kwinto yonke. Uyakwazi uyifaka kwiinkukhu kwaye ukwazi uyifaka nakwihagu xa upheka iinto zakho, uyakwazi noyipheka yodwa kwaye ithiwa iqhamisa amehlo ukwazi ukubona kakuhle. So iikherothi, iminqatha, yeyona nto irayithi for i-health yomntu.

Xa ufuye iinkukhu funeke qho uvuke uzityise, uziselise amanzi, uzikhuphe, uphinde kwakhona leyithi uzifake, uzilayitele isibane for uba kube shushu ngaphakathi because xa zigodola kuthiwa ziyafa. Ngoku funeka ube careful kakhulu when it comes to ukuzigodolisa nokuzivalela isidala kwindawo eyi-one, funeke ziphume ziyobethwa nangumoya phaa phandle.

Kufuneke uhambe uye esikolweni uyofundela for uba ngumfama kwi-agriculture, ukwazi ezinye izinto ube familiar nazo, uqhelane nazo. Amaqunube nawo, ukuvelisa amaqunube, amaqunube ayaveliswa ngosuke uwafundele uba aveliswa njani.

IAmerica, iyathenga izivuno kuthi iAmerica, iLesotho. Most of ii-countries ezi ezilapha not iChina kodwa iya isaplaye iSouth Africa when it comes to i-fruit, more especially from eCape Town, eKapa.

Ngoba ukutya awukuthengi kulapha endlini, ukulime apha endlini. Uyakwazi ukuhamba uye egadini uyokha le nto uyifunayo without ukuyithenga kanti uba ubufuneka uyithengile ubuzolamba because kudingeka le mali. Kubhetele xa ulimile endlini.

Sisipinatshi, isipinatshi sesona sityalo esityiwayo because isipinatshi sikhula msinyane. Njengoba nje sikhula msinyane uyakwazi usifaka kuyo yonke into oyiphekayo, wena soseyiji, wena nkuku, wena rayisi, wena stiff papa, konke nje.